Uhulumeni engaxhasa ngezimali, uhlelo olulodwa kuphela lokufaka i-Wi-Fi yamahhala endaweni. Ngibona ukuthi kufanele ayifake ezindaweni zasemakhaya, ngoba ezindaweni zasemakhaya abantu abaningi abanayo i-Wi-Fi, kanti ingabasiza kakhulu i-Wi-Fi. Uma ngabe sizoqhathanisa nasemadolobheni, nasemalokishini, izindawo eziningi zinayo i-Wi-Fi yamahhala.

Yebo ngingawathenga amaphephandaba anjengeSolezwe, iLanga, njalo njalo, ngoba, uma ngabe ngithenga la maphepha lawo ngisuke ngifuna ukuthola izindaba ezisematheni. Nanokuthi futhi ngixhasa izinkampani eziwenzayo, ngoba kulezi nkampani kukhona abantu abasebenzayo nabo okumele bakhokhelwe.

Ukufunda kude kusebenza ngokuthi, uyakwazi ukuthi ufunde usendlini, kodwa isikole sakho sikude. Lokhu kunezinzuzo ezinhle ngoba uyakwazi ukuthi isikhathi esinye ukwazi ukuthi wenze ezinye izinto, ikakhulukazi izinto zasekhaya. Noma kube khona eminye imisebenzi oyenzayo kodwa ngapha uyafunda. Izinyathelo ezidingekayo kanye nezinto zokusebenza zokufunda kude kufanele ube nomakhalekhukhwini nekhompyutha. Lokho kusiza kakhulu uma ngabe ungumfundi ofunda kude.

Ukwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe bezokuxhumana i-telemedicine, kusebenza ngokuthi udokotela uyakwazi ukuthi axilonge umuntu, kepha engekho naye, engekho eduze naye. Kusho ukuthi mhlampe ekwenye indawo. Izinyathelo ezidingakayo kanye nezinto zokusebenza nge-telemedicine, amakhompuyutha nomakhalekhukhwini abasebenza nge-inthanethi.

Ngokwazi kwami, ukhona umehluko wangempela phakathi kwesevisi kwesivinini sedatha, isipidi njenge-three G, four G ne-five G. I-five G yona, isivinini sakhona sihamba kakhulu bese kulandela i-four G. I-three G yona, isivinini sakhona sithatha kancane.

Ukuthi amaciko azisebenzisa kahle izinkundla, ikakhulukazi ezokuxhumana ukukhulisa ukuthandwa kwabo. Basebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuthi bafake imiculo yabo noma izinto abazenzayo nabadume ngazo, ebese-ke abalandeli babathole kakhulu lapho.

ebengingawenza kusengaphambili ukuze ngithule izindaba ezisematheni emphakathini, ukuthi ngenze ucwaningo olubanzi futhi olujulile ngale zinto okuzobe kumele ngikhulume ngazo. Ikakhulukazi njengezindaba ezisematheni. Ngithole iqiniso ngazo, ebese-ke ngiyakha indlela engizokwazi ukuthi ngidlulisele ulwazi olucacile futhi olufingqiwe.

Yebo, uma ngabe ngibhalisela inkundla, kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla ibe nekhwalithi yevidiyo engcono. Izinkundla ezinye eziningi ziyakhokhisana, ngakho-ke angifuni ukukhokhela ikhwalithi yevidiyo ebhedayo.

Uma ngabe ngiphethe izingxoxo zasendaweni esiteshini somphakathi, amalungiselelo engingawenza singakhuluma ngezindaba ezisematheni, ekakhulukazi ezizokwazi ukuthi ziqwashise abantu. Izingxoxo ezizobagcina bejabulile futhi beneme.

Ngingazakha kahle izinhlelo zomculo ezihehayo eziteshini zemisakazo yomphakathi. Uma ngabe usakazela umphakathi, kufanele wazi ukuthi uhlobo luni lo mculo abalujabulelayo noma abaluthakaselayo kakhulu. Uma ngabe usukwazi lokho uzobe usuyakwazi-ke ukuthi wakhe izinhlelo zomculo ohehayo eziteshini zomsakazo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla engiyinqumayo inikeze okuqukethe kwasendaweni noma okuqukethwe okuqondene neNingizimu Afrika ngezilimi zezwe. Njengami mina ngiyathanda ukuthi ngifunde, ukufunda kwami kuyangijabulisa uma ngabe ngiphinde ngifunda nangezilimi zezwe. Ngakho-ke, inkundla kumele ilithulele okuqukethwe kwasendaweni ngezilimi zezwe.